Ke akanya gore five gig go ya ko go ten gig ya data e ka nna le bontsi jo bo itumedisang fa o batla go etela mekgwa ya thuto, go romela melaetsa le go tsamaisa difaele. Nna nka ke dirisa mo kgweding yotlhe ka kakaretso, ka ntlha ya gore ditulo tsa me tsa letsatsi le letsatsi di tlhokomela kgwebo e e tseneletseng. Ke ka kgatlhego gore data e tsene ka matlhatsi a kgwedi fa ke ntse ke simolola ditulo tsa kgwedi e ntšha le go netefatsa gore data e a lekana go fitlhella bofelo jwa kgwedi ntle le bothata.

Ke akanya gore five gig e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ka lebelo le le oketsegileng. Difaele tse dikgolo di tla tsamaya ka potlako, go buisana ka nako ya nne go tla nna bonolo mme ditiro tse di jaaka botsogo, thuto le dikgwebo di tla tswalwa mosola thata. Ditšhono tse di ka tlhagang di akaretsa didiriswa tsa botlhale, LOD di programme tsa di boithabiso ka nako ya nnete le mekgwa ya dikgwebo e ka dirwang ka mogala mongwe le mongwe ka potlako.

Fa o batla go tsena ka mafaratlhatlha o tshwantse go rekelwa mogala data. Data e go fa kgonagalo ya go romela melaetsa, dikopano tsa video le go buisana le ditsala le ba losika. O ka tsena data ka go reka pakete mo mabenkeleng kgotsa ka App-e ya mogala, kgotsa go tsenya code-u kgotsa voucher. Fa data e tsenngwa, mogala wa gago o a dira mme o kgona go tlhaeletsana ka nako ya nnete.

Fa data ya gago e fela pele ga nako o ka rekelwa gape pakete ya data kgotsa ba dirisa Wi-Fi. Go boloka data e bolokegile o Ka rara, o ka reka data ya letsatsi le letsatsi, seka-seka tshedimosetso ya go dirisa data, thibela Apps tse di dirisang data ka botsaelo. Seno se netefatsa gore o kgona go tlhaeletsana sentle ga mathata.